Ke ne ke ka akantsha batho gore ba leke go ja morogo wa dinawa, morogo wa dinawa o a lemiwa, o na le dikotla tse mmele o di tlhokang ebile ga ona di-chemical-e dipe mo go one, ke dijo tse di tlhogang mo mmung o wa o jwala, o o jala ka dinawa o itekanetse mo go maswe o sireletsa le masole a mmele.

Go jala diapole go bonolo thata, o tlhoka fela gore o reke peo ya go tsone o e tsenye mo mmung o dijalo tse o di nosetse, diapole di thusa le meno ka meno a tiile, di itekanetse mo go maswe, mmele wa rona o tlhoka dijalo gone maungo a a tshwanang le bo apole.

Ditamati ga o batla go dijala o ka re ka peo ya teng ko mabenkeleng a a rekisang dipeo tsa dijalo wa di tsenya mo tlase ga mmu, wa di nosetsa ebile ditamati di monate ka gore o kgona go dijala ngwaga o otlhe ga di na selemo se e leng gore di jalwa ka sone mme ditamati tsena ga o di jetse, o tla di 'irela ka dithobane mo matlhakoreng gore ga di gola di kgone go itshegetsa di kgone go gola sentle mme o tla di bona ka go fetoga mmala di nna mohibidu gore ditamati tsena di siametse go rojwa.

Go jala setlhare sa rooibos, rooibos e le o tlholegileng kwa dithabeng tsa Kapa Bophirima mme o mela fela mo Aforika Borwa. O gola ka boleele jo bo o fitlhang one point five mme go na le dikalana le di mmalwa tse ka matlhare a o ka reng lomao a botala jo bo phatsimang. Matlhare a dikalana a kotulwa mme a tseneletse tsamaiso ya kgale ya phediso e e akaretsang go kgobalo a go inela matlhare mo metsing le go letla go bela diura di le twelve. Tee e e senang caffeine e tlotlang ka go nna le boleng jwa melemo jo bo akaretsang go isa tlase kgonagalo ya kankere e babalesegile go ka dirisiwang maswe mme e dirisetswa go alafa ditlhabi tsa maleng go ba letlalo le .

Rooibos o e ka thusa thata mo mmeleng o ba bang ebile e thusa gape le mo bathong ba ba tshwerweng ke kankere e babalesegile go ka dirisiwa mo maseeng mme e dirisetswa go alafa ditlhabi tsa mo maleng, go baba ga letlalo le .

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsone ke fetogo ya maemo a loapi ka gonne pula e sa tlhole e na ka tsela e e tshwanetseng le gone go romelela ga lefatshe mme seno se ka baka gore ba feleletse ba dirisa madi a mantsi go batlana le metsi a gore ba nosetse dimela tsa bone le gone go batla ditlamelwana tse ba ka di dirisang go sireletsa dimela tsa rooibos.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno ke pula e sa neng ka tekano e e lekaneng mme seno se baka gore dijalo di swe se kgona go baka gape le gore dijalo di sa nna mo maemong a itekanetseng gore di rekisiwe mme seno se feleletsa se le se ba letlelela gore ba latlhe dijalo tse dingwe mme ba latlhegelwa ke madi. Ka jalo ba tshwanetse ba dirise madi a mantsi go reka metsi go re ba kgone go tlhokomela dijalo tsa bone ka gonne pula ga e sa tlhole e na jaaka e ne e tshwanetse e ne ka nako e e fetileng ka ntlha ya phetogo ya maemo a loapi le mogote o feteletseng.

Dimela tse di kgonang go dirisetswa matute ke raya one maungo e ka nna bo diperekisi, go etsa jeme ya diperekisi.

Maungo a jewang thata mo lefatsheng ke ditapole, dipanana, diperekisi. Ke ka gonne maungo a na ga a tlhoke tlhokomelo e kalo-kalo a kgona go gola le ga ntse a sa kry-e tlhokomelo e kalo-kalo.

Merogo e jewang thata mo lefatsheng e ka nna ditapole, ditamati, sepinatšhe, khabetšhe, digwete, ke ka gonne maungo a na a dumela mmu e mentsi lefatshe ka bophara ebile a kgona go emela maemo a bosa a a sa tshwaneng.

Dithoro le mabele di botlhokwa thata e be di tshameka karolo e tona thata mo temothuong ka gonne ke dijo tse di rekiwang 'tsatsi le letsatsi, tse di jewang 'tsatsi le letsatsi lefatshe ka bophara ka jalo di botlhokwa thata mo temothuong ya naga.

Fa go buiwa ka wine farming, go buiwa ka maungo a a dirang di-wine, di-wine di dirwa ka maungo a a farologaneng ba kgona go dirisa meretlwa, meretlwa gore ba dire wine mme meretlwa ena e a jalwa mo dipolaseng ga ba fetsa go e jala jalo, ba e tsaya mo dipolaseng moo ba e isa ko di-factory-ing ba 'ira wine ka yone.

Se'o sa ntlha se o se tlhokang gore o itirele tshingwana mo gae mo lapeng ke gore o kry-e lefatshe mo lapeng mo o ka kgonang go jala dijalo tsa gago teng, go nne le metsi o kry-e peo e o tlileng go e jala, o nne le gore o kgone go bula lefatshe ka sone ga di kgone go hema.

Rooibos e botlhokwa thata ka gore ke semela se e leng go se kgone go thusa batho ka malwetse a farologaneng le bone bolwetse bo o bidiwang high blood, ga o nwa rooibos o kgona gore e tseye bolwetse boo e bo ise ko tlase kgatlhanong le bo kankere le mala a seng monate mo baneng.

Dimela tse di tshwanang le bo mmidi, mabele, ke dimela tse di botlhokwa thata ka gonne di dira dijo tse dintsi tse re di tlhokang 'tsatsi le letsatsi.

Pele o ka jala rooibos o tshwanetse o itse gore o tlhaloganye maemo a bosa mo lefelong le o tlileng go jala rooibos mo go lone, e nne lefelo le e leng gore ke ne ke kgona go tshwara metsi ebile le nne le pH level ya for point five to five point five ebile e tlhoka pula e ko tlase ga e batle tikologo e e leng gore keng, pula teng e ko godimo, e ka nna pula e ko tlase ya two hundred and fifty to four hundred and forty millimeters of pula o tshwanetse o shebe thata lefatshe le o jalang rooibos mo go lone.